Ke motho yo leng gore nako le nako, o nna ntse a tshameka metshameko eo. Jaanong, go nna ntse go tshameka, go mo na maitemogelo a le mantsi, go mo na bokgoni bo le bontsi, ebile nako tse dingwe, ke motho yo e leng gore o kgona dipalo.

Ke motshameko wa ditebele, kgotsa yona boxing. Ka ntlha ya gore, ga nako entse e tsamaya, o feleletsa e le gore, o gobatsa dikelello tsa batho. Go na le batshameki ba one ba le bantsi mo dingwageng tse leng gore ba setse ba godile, o fitlhela ba sa kgone go ka bua sentle.

Sa ntlha, se segolo e ka nna gore gonne le madi a a tsenngwang, a katswa e le gore a tsengwa ke puso, kgotsa a tsengwa ke setšhaba, gore ga ntse ba tshameka ba nne le thotloetso e leng gore ko pheletsong ba feleletsa e le gore, fa ba fentse, ba tsamaya ba tsere sengwe. Ke tsaya gore ke yone selo se se leng botlhokwa, ntle le fo go ka tshamekiwa, mme ba tlo go feleletsa e le gore ba ipotsa gore, ha ba tshamekela eng. Jaanong, go tlhokagala gore ba nne ntse ba newa tebogo eo, e tlang ka mofuta wa madi.

Ba phela ba na le boitumelo mo botshelong ba bona. Ebile gape, ba kgona go aga setšhaba, e kgona go nna la ditsala tsa gago ruri, ge ntse letswelala le go ka tswelela pele ka motshameko o.

Ba tshwantse gore ba kgone go aroganya di-hour-a sentle, ba ka rotloetsa bana gore fa ba tla, ba tle go ikatisa maphakela, ba kgone go ikatisa pele sekolo se tsena. Mme bo ba tsena ka nako ya gore sekolo se tsene, kgantele ga sekolo se tswa ba neiwe diura di ka nna pedi, ba tswe setse sekolo se tswe, ka matsatsi a rileng, gore bo go kgona go ikatisa, le go ka tshameka metshameko eo ya teng.

Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa basadi kwano, se se bidiwang Banyana Banyana, ke sone se se tlang mo mogopolong wa me. Ba kile ba tshameka jalo, ko World Cup-ong ebile gape, batshamekile jalo ko se se bidiwang jalo CAF, mo e leng gore go kopana ditlhopha tsa Aforika ka bophara, di o go tshameka mo teng.

Ee, fa o na le batho o tshameka le bona, e nna setšhaba sa gago. Sa bobedi, ga ntse o ikatisa go na le dilo tse leng gore di a iragala fo mmeleng wa gago, go na le dilo tse leng gore di tloswa ke kelello kgotsa kgopolo ya gago, e di tsenya mo mmeleng. Ke bua jalo ka dilo tse di tshwanakanang le di-hormone jalo, ebile gape o tlabo malwetsi a sa go tshabelele.

Ke nagana gore ke metshameko e e farologaneng ya mefutafuta, ebile go na le ba ba ratang metshameko eo kgonang go e tshameka o ntse go tshwana kana jana le bo chess. Ke tsaya gore metshameko e ntseng jalo, ga e ka itsisiwe dilo tse di tla diragala ka tsela eo.

Go go thusa ka tsela e leng gore ga o nne mo nakong entsi o akantse mathata a gago. Ga o le ko o, o na le batho, o tla bo o akanya ka metshameko e o tla bo o akanya ka go ikatisa. Nna ke rata go ka tsamaya ke ya go bala dibuka, ebile gape sa bobedi a bo ke tseya dithuto tsa go tsena mo metsing, ke bua jalo ka go ithuta go swim-a.

Sa ntlha, ke gore fa ba dirisa metshameko ya bone ba gopole jalo le gore gona le batho ba sele ba le gore ba kgona go dirisa tirelokago tseo. Ba tshwantse gore ba netefatse gore, ba se ka tlogela dilo mo teng. Ba tshwantse gore ba netefatse gore fa ba tsamaya go phepagetse, ba tsere dilo tsa bone, gore batho ba bangwe ba kgone go ka dirisa mafelo ao.

Motshameko wa ntlha e le goreng ke ile ka o rutiwa kwa lapeng, ke motshameko wa kgwele ya dinao, ke ne ke o rutiwa ke rre. Mme motshameko o, o tshamekiwa ke batho ba ba ka nnang masome a mabedi le bobedi. Letlhakore lengwe le lengwe le nna le batho ba bone ba ba ka nnang lesome le bongwe. Mme mo lesomeng le bongwe, ba ba lesome ba tsena mo teng, wa ntlha o tla bo a le mongwe o tla bo a tsena go ka thiba dino. Mme ba ba lesome ba tla bo ba tsena mo patlelong e nna bone ba tshameka le ba setlhopha se sengwe. Le gona, go tla bo go diragala jalo o a le mongwe, o tla bo e le ene a thibang dino, ba bangwe ba tlabo ba tsena ba le teng ba le lesome, mme bo go ragiwa kgwele mo teng.

Ke motshameko wa morabaraba le motshameko wa diketo, motshameko o leng gore mo teng, go tshamekiwa ka matlapa a mannye kgotsa majoe. Ke motshameko o leng gore o kgona go thusa bana go ka ithuta go bala, go ka ithuta go itse dibalo. Jaanong, ga gona sepe se se ka iragalang se e le goreng se tla bo se se mosola mo motshamekong.